Ee, kgwebo ya veini ke nka e qala empa jwale e tlo batla ho tla hlokahala sebaka moo teng ke tla jala merara ena e tla nketsetsa vein hoba ke sesebediswa se seholo sa ho qala ho etsa vein jwale ho tla hlokahala sebaka, mme ho hlokahale ditholwana tsa ho jala merara.

Lebaka la ho hore meroho e fumanehe letsatsi le letsatsi mabenkeleng, dishopong tse kgolo matsatsi kaofela ke ka lebaka la ditholwana le masimu a mangata a tletseng Afrika Borwa mona a meroho. Jwale meroho ke tholwana e ntle haholo ebang ha e hlokomelwa e ya ata.

Tsela ya pele ya hore ke tsebe hore rooibos e jalwa ka eng mme ka tsela eo hore ke tle ke tsebe ho qetella ke le rapolasi wa rooibos ke tla fumantsha ke batlisise hantle tsela ya hore rooibos-o e jalwa ka tsela e jwang mme hore o e jwale ho batlahala eng.

Ka lebaka la hore Afrika Borwa ha eyo, mme ho jala ha khothone ho ka nketsa morui lefatsheng la Afrika Borwa. Empa ho tla batleha ke fumane ditaba tse felletseng ka yona ke tsebe le hore e fumaneha hokae hore ketle ke kgone ho e jala. E be nna wa pele lefatsheng la Afrika Borwa wa ho jala khotoni.

Ee, ekaba monahano o motle haholo hore le nna ke jale moba polasing ya ka hoba e tla ntlisetsa tjhelete haholo hobane e sebediswa haholo ho etsa tswekere.

Ekaba monyetla o motle haholo maAfrika Borwa ha ka fuwa menyetla ya ho ba le polasi, empa bothata ke hore feela ho ba le polasi ho batlahala tjhelete ya hore o kgone ho reka polasi. Ho na le dintho tse ngata ngata haholo hore motho a ka ba le monyetla a ka finyella monyetla wa hore ebe rapolasi. Jwale ke dumela hore batho ba tholang monyetla ya hoba bo rapolasi ke batho ba e leng ho ba ke ba rui.

Ka nnete ba ke bone hoba difate tsena tse re di remang di ka re etsetsa tjhelete ka ho ba le patsi e ntle haholo. Ke mo ke ka nkang motho o ke mo sebeletsang mme ka dula le yena ho mo bontsha hoba hona le makeishene a hlokang motlakase, mme batho ba teng ba haholo ka patsi ebe re etsa taba le ho bula kgwebo e leng ya rona ka lehlakoreng ya ho rekisa patsi makweisheneng.

Kannete mohaisane wa ka ke ya leboha ha o hlahisitse tlhahiso ena ke tla batla ho etsa diphuputso ka polasi ena tanki mme.

Nna molekane wa ka pelo ya ka e bohloko haholo bile qhitsa madi ka mokgo ke lahlehetsweng haholo ka teng ke lahletswe ke tjhelete e ngata haholo hoba ke ne ke shebile hoba ke tla hlahelwa ke tla fumana tjhelete e ngata haholo. Jwale poone ke ena e senyehile pelo ya ka e bohloko.

Kannete, ke nka eletsa dihwai ho kena temong ya meroho hobane meroho ke kgwebo e kgolo haholo ya selemo le selemo letsatsi le letsatsi ke kgwebo e nang le tjhelete haholo.

Dibaka tsena hoba di tsebahale ho bakwa ke lebaka la tshebedisano mmoho tshebetso e ntle le ho thaba ha batho bao e bang ba thola moputso kgwebong eno.

Wa tseba motswalle wa ka ke ne ke nahana hore ekaba mmuso o no kgona ho bona hore ho na le dibaka tse bulehileng mme dibaka tsena ha di na banga ba tsona hono kaba jwang empa mmuso ha o ka re fa dibaka tsena ebe re etsa tshimo mono ra lema dijo tse fapafapaneng ebe dijo tsena na ha di kotula. Re tsebe ho nka seo re se kotutseng, mme re bitse baditjhaba ba haufinyana le dipolasi tse re tlabeng re leme ho tsona e be setjhaba se fuwa dijo tsena. Ke nahana hoo ho ka ho fokotsa tlala ena e ke bonang ka hare ho Afrika Borwa.

Ee, ke ile ka utlwela hore batho ha ba ka kga ditholwana tseo ba tla kena mathateng, empa ke dumellana le lebaka la teng hore ba tla kena mathateng ka lebaka la hore batho bana ha ba tlameha ho nka ditholwana tsa motse o mong mme ba sa di kopa.

Nna motswalle ha re le tseleng mona ka kopana le dipalesa tse ngata ngata mme ka botsa rakgadi hore ya ba rakgadi dipalesa tse tse ngata ngata tsa sonoblomo ke tsa eng di sebetsa ho etsa eng jo motswalle rakgadi ke eno a njwetsa hore dipalesa tsena ke tse sebediswang ke makgowa a ha ba etsa oli ena ya ho pheha. Ekaba wena motswalle o no tseba ka taba eo?

Le kae moahisane? Ee, thwena e ke lemmeng mona e bitswa ka hore ke canola, mme canola e sebediswa haholo ho etsa oli ena ya ho pheha, mme o ka e sebedisa hape ho fepa diphoofolo. Lebaka le ke boneng hore ke jale canola ke ka lebaka la hore ke bone hore e na le meputso e mengata haholo dintlafatso tsa tjhelete Afrika Borwa, mme ke bone hore tjhelete ya teng e ngata haholo hoba batho ba sebedisa oli ya ho pheha letsatsi le letsatsi.

Kopanang le ona ha se e le nako ya kotulo ke ka hore mohlolomong ka nako tse ding o thole hore ha re ya kotula ho omme haholo. Jwale ke ka buisana le mongaka ka mo jwetsa hore mongaka polasi ena ya hao dijalo tsena tsa poone ha di sa mela ka tsela ya tshwanelo, mme ke ka mo bontsha hore mohlolomong re ka nosetsa dijalo tsena haholo kampong re ka kenya ditholwana tsa ho jala poone ka nako e pula e nang haholo ka yona hore di tle di tsebe ho mela hantle ka tshwanelo.

Tsa dihwai tsa poone hore di sebedisa tsela ya hore ha ba lema poone ba emele nako ya dipula hoba poone e batla metsi a mangata haholo e batla ho nosetswa haholo hore e tle tsebe ho kotula ka nako e nepahetseng.